Kgwebo ya go rent-isa ke kgwebo e, e le gore mongwe le mongwe fa a fitlhela madi a tshosang or madi a mantsi a , ka gonne e na le madi a le mantsi, mme ke kgwebo e e legoreng, e nna sebaka. Mme ke kgwebo e e legoreng, o tla fitlhela thuso mo go yona, mme o ka se bolawe ke tlala. Mo matsatsing a gompieno, mongwe le mongwe , fa a fitlheletse madi a mantsi a , o aga dintlo mme wa di hirisa gore a fitlhele madi kgwedi le kgwedi. Mme e ya thusa, e thusa thata mo malatsing a gompieno.

Gore motho a fitlhelele madi a inšorense, o tshwanetse a bo a duela madi a inšorense kgwedi le kgwedi or fa mongwe wa lelapa a tlhokafetse, mme ba kgone go mo boloka, mme ba mo boloke ka loso le le nang le maemo. Mme fa leso leo le diragala, ba lelapa ba tshwanetse go isa ID ya gagwe, mme le number of inšorense gore ba kgone go claim-a madi, gore a kgone go tswa ka bonako, ka gonne mo nakong tse dingwe a tsaya sebaka gore a tswe, mme a ka tswa leso le fedile.

fa o ya bankeng, o ya go adima madi. Ditokomane tse o tshwanetseng o be o nale tsona ke ID copy, mme le karata ya gago, mme le pampiri e e bontshang mogolo wa gago wa kgwedi le kgwedi, mme le dinomoro tsa gago tsa mogala. Mme o tshwanetse wa le dinomoro tsa gago tsa mogala, mme o tshwanetse o na le beneficiary, wa bo o na le motho o o tshwanetseng go mo kwadisa wa bobedi. o tshwanetse gape wa bo o na le leano le o tshwanetseng go dirisa madi ka lona.

Go ya ka molao wa banka, ba kgona go go adima madi ka gonne wa gola kgwedi le kgwedi. Mme mo matsatsing a gompieno, batho ba banka ba ka se neye motho yo a sa goleng madi a mantsi, ka gonne ga ba itse gore o tla ba patela ka eng, kgotsa o tla tsaya kae madi a go ba patela. Ke dilo tse ba di lebeletseng tse tsa gore motho o tshwanetse a bo a gola madi a a kwa godimo, ka gonne o ka se fe motho wa go gola madi a a kwa tlase wa re o tla go patela. Nnyaa, a ka se ka a go patela, ka gonne madi ao ga se a mantsi, And ona le ditlhokego.

Batho ba stokvel ba tshwanetse ba nagana gore ke mang yo a tla tsayang madi, mme yo o tshepegang. Go tshwanetse gwa ba le le motho a le mongwe yo a tsayang madi a isa kwa bankeng go a boloka , gore ka nako e e rileng ba ntshe, mme ba iketle ka yona gore ba boloke ba losika la bone. Madi a stokvel a dira dipolelo mo bathong, ka gonne batho ga ba tshepagale. O fitlhela Mme a tshabile ka madi a stokvel, mme a tshabile ka naga, go utlwisa botlhoko e le tota.

Dinako tsa go leta tsa thulaganyo ya inšorense ya phitlho di ama ka gore ba inšorense ga nke ba dira ka bonako. mme nako e ba sa direng ka yone ka bonako ba re fa nako ya gore fa pitlho e fela re kgone go boloka ba losika ba rona, mme re nne le madi a re tla iphidisang ka ona, ka gonne leso le fetsa madi , gantsi kwa metseng e mengwe fa leso le fela, ba bolawa ke tlala ka gonne madi a le mantsi ba a dirisitse mo lesong mo dilong tse dintsi.